Nka mo eletsa hore nka mo eletsa hore a se ke be be be be a jwetsa motho. Ke sephiri sa rona re le babedi, lekunutu la rona.

Difilimi di teng tse ngata tse entsweng Afrika Borwa mona. E meng bongata ba tsona ha nke ke di rate hobaneng di-actor-a ha di so tsebe ho actor hantle. Meng ba sebedisa le quality e seng hantle for difilimi tsa bona. Ha ho ka lokiswa feela di-quality le horeng di-actor-a tsa bona ne di practise.

Seyalemoya sona se utlwisa mmino, e leng horeng o motjha o qeta ho kena. Ene se fa di-artist chance ya hore di utlwahale le tsona. Ha se kaofela batho ba shebellang TV. Ba bang ba mahaeng ene ntse ba mamela diseyalemoya. So, di tsebahatsa batho ka di-artist-i hore na ke artist efeng e fihlileng, e release-itse pina e feng. E meng o tseba le dipina tse ntjha tse keneng.

Ha nke ha ke tsebe hore ke arabe jwang potso ena hobaneng rona re tlwaetse unlimited. So tjhong ha e fele, empa feela nna ke utlwa ekare ha nka thola mohlomong, e re ke re thirty gig or forty gig. Cause ke a tseba ke tla sebedisa ten gig ka beke ha e le forty gig. Ene e kene ka di one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Ke utlwa ditaba tse kareng di fosahetse. Ke emela pele hore ke di bone inthaneteng, ke di search-e bo google jwalo jwalo. And ha nke ke di phatlalatse pele ke di netefatsa. Ke netefatsa pele haebe ke di phatlalatsa ke so netefatse. Ke tlametse ho tjho hore ha ke so be le bonnete kapo ha ke so netefatse taba e e mpe le empa le e utlwile na.

Marangrang ana a tlo kena dipolekeng tse kgethehileng. Mosebetsi wa ona ke horeng re dule re na le connection ya bo Wi-Fi re tholahale moyeng. Nna se ke tlo le bolella fela hore na a bereka jwang, and a tlo fumaneha kae.

Bohloko haholo horeng o thole di-gig-i tse ngata empa feela ba be ba o file nako e itseng ya horeng o di sebedise. Hobane ka nako e nngwe o di thola e le horeng ha ho hloke ho etsa letho e kaalo ka tsona. Empa feela letsatsi le leng horeng wa di hloka o hloka bo ho kena bo internet-eng, bo ho romella di-email-i ha ho sa na tsona, mmeng ha ho sa di afford-a.

Nna ke bona ho le betere ha o utlwa ditaba koranteng kampane ka reka koranta. Hobane batho ba dula ba etselletsa kapo ba kenya se eleng horeng ha se nnete. Ba tshela di-spice jwale ho betere ha o rekile koranta hobaneng koranteng o bala ntho e leng horeng. Ke nnete ho feta eo o tla e utlwa bathong.

Di-smart phone apps ka nako e nngwe ha di bohlokwa hakaalo hobane difounu tsena tsena tse re nang le tsona di na le ntho tse leng horeng di smart app se di entse horeng re tla reng, di be digital wa utlwisisa? So, hobane ka phone ya hao ya kgale o ntso kgona ho letsa. O ntso kgona ho se ho romella melaetsa. Tse ding di ya search-a di-internet-eng mona. Jwale smart phone apps o tla be o kentse bo di-game, di-app-o tsena tse ngata ngata tse leng horeng ha di hlokehe le ho hlokeha. Hobaneng o ntso kgona ho letsa ka ya hao o na leng yona o romelle melaetsa o kene internet-eng.

Mme wa tseba ho na le app e nngwe mona ya di-CV, o tsebe e nthusitse haholo hore e ntholle mosebetsi. App ena e n-draft-etse CV ya ka tsela e nngwe e ntle, e makatsang. Ke la ba ka thola interview ya ba ke ya ya interview. Ke moo ke kgutla ke na le mosebetsi.

Haebe e le mosebetsi wa bona, ha ho na hore nka judge-a motho, hobaneng kaofela re na le ditsela tsa ho etsa tjhelete tse tseo re batlang tjhelete ka tsona. So, ha ke no mo judge-a hobaneng e mo etsetsa tjhelete. Empa ho na le ditaba tse ding tse leng horeng ha di hlokehe hore di nne di phatlalatswe kapa di fihle bathong.

Di ngata ditaba tse ke di utlwang tsa maka. And ke nahana hore motho a di ngolang kapa a di qapang, o tloha a sa tsebe hore a ngoleng. Ho na le utlwa ho thwe semang mang ke eo o hlokahetse, o ipotse hore haibo motho o na ntsa le right-e o sa hlokahetse neng, jwang. O nno o batlisise ka yona taba eo o thole o sa thole letho. So, o ipotse hore na motho oo o tloha a nahanne eng, o borehile ha ho kaakang. Ke bona e le nthwe mpe hore.